Kungabuya kube luncedo ukungaphumeleli kumntu oselula. Ngolo hlobo uzokwazi ukufunda ukuba emdlalweni akubalulekanga kuphela ukufaka amanqaku kodwa zikhona ezinye izigaba umntu ekufuneka elolongwe kuzo kwaye nalapha ngokwengqondo funeka akwazi ukuqina kumdlalo. Ngoko ke kungcono iimfundiso ezinjalo umntu azifumane eselula. Ngolo hlobo zingena ngendlela noko enyamezelekayo macala kumfundi nakumfundisi. Ngoba xa sele emdala kuye kube nzinyana ukuzifaka izifundo ezifana nezi kuze ke eboniswa nje ngale yena ayizeleyo kuphela. Kanti xa eselula kulula ukumgoba ajonge zonke iinkalo ezibandakanyekayo kulo mdlalo.

Mntwana wam, ndiyayincoma intoba uyithande isakhono sakho sokudlala ibhola ngoba usentlahleni. Kweli lethu ilizwe lalapha eMzantsi Afrika likhona iqela lamanina elikhaba ibhola kwaye liyakwazi uhamba liyokudlala namazwe ngamazwe ngeenjongo zoba lingaphumelela itumente, ngoko ke wena.

Ewe, ukhona wona umahluko kodwa awukho mnintsi kakhulu. Xa ufika kwiqela lombhoxo neqela leqakamba uyafumanisa uba kubalishumi mnye okanye babini abantu bakuthi abamnyama konke uyofika kubaqeqeshi nabaphathi kunjalo. Xa ufika kwicandelo lezebhola le ikhatywayo kuxhomekeke uba iqembu eli ithini intsusa yalo, lalisombululwe njani. Uba liqembu elithengwe okanye elibunjwe elakhiwe ngabantu abantsundu uyawufika ingabantu abantsundu abanintsi abadlalayo. Kanti xa iliqembu elibunjwe ngabantu bebala okanye abantu abamhlophe uyawufika ingabantu abamhlophe nabebala abanintsi. Ukhona wena umahluko kodwa ha-a awukho mnintsi kangako, kusabonakala uba kusekhona ukucalucalula olukhoyo.

Ezi tumente ziqalwayo nguRhulumente zibalulekile ngoba sinengxaki yolutsha oluthe gqolo kukutyana neziyobisi nokumosha. Kanti xa ezi tumente zizawuba khona banintsi ke ngoku abantwana apha kulutsha abazotsho banqabe kwizenzo zolwaphulomthetho baqalise ukwenza iinto ezibalulekileyo ukuzilolonga namaqela azobakho kwezi tumente. Ngoba unintsi labo aba 'ntwana benza le mosharha ngabantwana abanazo izakhono ezifana nokudlala ibhola yombhoxo, ibhola ekhatywayo kunye neyeqakamba ibhola. Bonke banazo ezo zakhono igquba labo aba bantwana. Ngoko ke iyawusinceda kakhulu uba siyivale noko le ngxaki yoba kukho ulutsha olunintsi kangaka oluwaphula umthetho.

Apha owona mdlalo uthandwa kakhulu kulena ilokishi kwesi sikolo sethu yibhola ekhatywayo ngoba abantwana bakuthi into ndawubona uba yiyo ebatyhalela kwibhola ekhatywayo kungenxa yokuba kwasemva emakhaya owona mdlalo uye ubukelwe ngeempelaveki ikwangulo mdlalo webhola ekhatywayo ngoko ke abantwana bayincanca emva emakhaya. Yindlela le bawuthanda ngayo umdlalo webhola ekhatywayo.

Owona mdlalo ndaye ndawuthanda kumdlalo weqakamba kumhla uMzantsi Afrika wawubetha iSri Lanka. Apho ndathanda into yokubana ixesha elinintsi abadlali bethu babethwaxa izithandathu emva kwesithandathu emva kwesithandathu. Kwakucaca uba bazilolongile ngokwaneleyo belungiselela lowa mdlalo.

Elona qela linabalandeli abanintsi eMzantsi Afrika kwibhola ekhatywayo liqela leOrlando Pirates.

Oyena mdlali owathi wabalasela endiwaziyo nguSimphiwe Tshabalala ngoba uSimphiwe Tshabalala nguye owasifakela inqaku lethu lokuqala kwitumente yamazwe ngamazwe eyayihlanganelwe apha eMzantsi Afrika iFIFA World Cup yangonyaka ka twenty ten.

Ngoba owona mdlalo obukade udlalwa yonke le minyaka sukela ngeminyaka yecinezelo ngabantu bakuthi kweli ngumdlalo webhola ekhatywayo. Ngoko ke kuthe kusawufika inkululeko basele beqiniseka kuwo umdlalo webhola ekhatywayo kwaye noMandela ebewazi umdlalo webhola ekhatywayo kuba ngowona unabantu abamnyama.